Go na le morogo mongwe o bidiwa kale-e, mme o bidiwa gape . Ke morogo o eleng gore go ka ba molemo gore nka go leka, mme nka eletsa, ebile ke rotloetse le batho gore le bona ba itlwaetsa ona. Ka gonne ke morogo o e leng gore o na le dikotla, o thusa masole a mmele go itwanela mo malwetseng, o thusa ka madi le go oketsa di-iron levels tsa motho. So, kale-e ke ono morogo o e leng gore ke re o molemo ga golo gore motho a ka o leka.

Maungo a a tshwanang le diapole kgotsa dipanana ke maungo a e leng gore a batla tlhokomelo, lerato le go se fele pelo, gobane ke maungo a e leng gore a mela a iketlile gomme a tsaya sebaka pele a ka ntsha diapole tseo le dipanana tse re ka dijang. So, tlhokomelo ya ona tshwanetse e tswe mo pelong, o be le lerato, o a buise ka metlha le ka matsatsi gore le one a kgone go utlwa gore lerato le teng, a itse le gore ge a gola, a mela a tlo melela mo seemong se se ntseng jang.

Se ke se lemogileng ka morogo wa go tshwana le tamati ke morogo o e leng gore o imelela fela ga ntse o rekile ditamati, and then go na le tse di senyegileng or matlakala a teng a ditamati o latlhela mo tshimong mo le, e a imelela, ga e fetsa go imelela o tseya dikota o phahamisa setlhare seo sa teng sa tamati gore e kgone go gola sentle. Di se ke di a pitlagana mo fatshe di a bola, ke se ke se lemogileng ka maungo a go tshwana le ditamati.

Go boima go tlhalosa dintlha ka botlalo gore rooibos e jalwa jang le gore e robiwa jang, go tloga ka peo go fitlha ka kopi, ka ge go sena kitso le tlhaloso e feletseng ka tsamaiso e yotlhe ya ga rooibos-e, from go jalweng ga yona, go ya ko go robiweng ga yona, go fitlha ko koping.

Mathata a leng teng ke go fetoga-fetoga ga a loapi, climate change-e, le metsi gobane rooibos-o ga e batle metsi a mantsi ebile ga e batle metsi a mannyane. And then go ba le bothata gape ba malwetse le dintshinyana. And then ga fetsa fela, go be le bothata gape ba lefatshe, mmu, mo e leng gore e jalwa mo teng. Seemo sa mmu le lefatshe leo se change-a gobane e batla mo e leng gore lefatshe la teng go manyora.

Dikgwetlho tse eleng gore balemiruo ba maungo ba lebagane le tsona gompieno ke gore seemo sa loapi ga se sa tsamaya ka lenaneo, climate e change-itse. Anc then-e go nna le matsapa a metsi mola le mola, go boe gape go nne le problem ya dipula tse dintsi, go be le problem ya di-dust-e, go be le problem mme ya dintsi, ditshotshwane, dinotshe tsa tlhago tse eleng gore di boa gape, di tlhakatlhakenye maungo go ya ka mokgwa o tshwentse a mele ka teng.

Ditsela tse dintšha tse maungo a dirisiwang ka tsona jaaka go dira dijeme, matute le go omisiwa ga maungo, go thusa ka gonne go di fa bophelo, and then di kgona le go kenya ka mogare a di-tin-e, di nne sebaka se se telele. Le ga dilo dirisiwa, ga gonne le bothata, santse di tlisa dikotla tse di tshwanetseng mo mmeleng ya rena. Ge di omisitswe, di ba le bophelo bo botelele and-e di sentsene di re fa dikotla le mesoko e e tshwanetseng mo mmeleng. Jaaka matute a maungo le ona ge re kgona kry-a di-hundred percent fruit juices and hundred percent tse di-juice tsa merogo tsa di-beetroot le tsa di-carrots.

Maungo a jalwang mme a jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke apola, ke namune, ke banana, ke tamati, ke eiye, ke khabetšhe, gobane ke tsona tse eleng gore mo dijong tsa rena tsa metlha le metlha di a dira. Ga gona gore motho a ka apeya seshabo a sa tsenya eiye, a sa tsenya tamati. Diapole di phela di le teng mo di-shop-ong, mo di mmarakeng, ko mabenkeleng. Di-banana ke maungo a mangwe a e leng gore re a fitlhelela a le teng ka di-seasons tse tsotlhe.

Merogo e e jewang ebile e lengwang thata ke tamati, ke khabitšhe, ke morogo, ke eiye, ke apolo, ke panana gobane di phela di le teng, go moroba go ijala tsona le rena ka mo magaeng, mo ditshemong tsa rona tsaka mo jarateng. And then ga se tse di medile, re kgona go ijela tsona ka ntle le go ya ko mabenkeleng re ile go di reka. So ke tse dingwe tsa dilo tse eleng gore go moroba gore re kgone go di kry-a, re di fitlhelele, mme ebile di nnang tse di cheap-ile ka dinako tsotlhe.

Dithoro le mabele di na le seabe gonne ke tsone tse di dirisiwang go le gontsi go 'ira dijo tsa goseng tse re di bitsang di-breakfast cereals, gobane di dirisiwa go dira morotho, go 'ira di-Kellogs, di-Weet bix, and-e ke tsona tse eleng gore di fa mmele ya rena maatla le mosoko gore re kgone go simolola letsatsi la rena ka tsela e e tshwanetseng. Re jele dithoro le mabele, re kgone go ba le maatla le the immune system e tsa rona, megodu ya rena e kgone go thoma letsatsi pila ka tsela e e tshwanetseng.

Ga go twe wine farming go buiwa ka polase e leng gore e jala diterebe ka go farologana ga tsona. Ba di dirisa go dira wine, ke ka mo o ba e bitsang wine farming, gonne maungo a ba a jalang ke maungo a e leng gore a dirisiwa go dira di-wine, from white wine to sweet red.